Mo nakong ya jaanong, mafaratlhatlha ga re sa tlhole re a tshepa, ka gore mongwe le mongwe o kgona go bua se a se buang, le ga e le maaka o a se bua, le ga batho ba bua nnete ga re dumele gore a e be e le nnete kgotsa e le maaka, ka gore go tlhakatlhakane. Jaanong, seyalemoya ke sone se se tshepegalang mo nakong e ya jaanong, gore ga go ka buiwa mo sealemoyeng setse re itse gore go bua nnete, go na le mo mafaratlhatlheng a mo difounung.

E thata ka gore, re tsaya nako ya rona re baya mo megaleng ya letheka, mo mafaratlhatlheng, ga re sa kgona go ikentsha bodutu, go tswa re ya kae, re ya go lebelela bolo kgotsa re ya fela go ya go nna monate. Re dula fela mo matlong, re tsena mo mafaratlhatlheng, so go fetogile thata go na le mo nakong ya kgale.

O sa kry-e motho mo mogaleng wa letheka, o mo founela, wa kgona go mo romelela molaetsa, ko WhatsApp-o kgotsa kwa Facebook-u, mo mafaratlhatlheng gore ga tsena a simolola a tshwara phone-u, a fitlhela e le gore o fositswe ke mogala, a be a tsena ko WhatsApp-o, ko Facebook-u wa go kry-a molaetsa oo.

Di a ba ama ka gore, batho ba ba godileng ga ba tshwane le rona, mmele ya bone e bokoa, jaanong ga ba setse ba utlwa selo setse ba se tsaya ka mafatlha, setse ba tlhakatlhakana, ba simolola ba bobola, ba sa itse gore a selo seo ke nnete kgotsa ke maaka. Ka gore, rona re a kgona go tsena mo dikhomputareng kgotsa mo mafaratlhatlheng, re batlisisa gore a ke nnete kgotsa ke maaka, jaanong bone se ba se utlwang, ke sone mo go bone.

Data e ke e rekileng mo kgweding e re mo go yone e, ke makgolo a le marago, e tsaya kgwedi yotlhe. Go na le data ya bosigo le motshegare, jaanong ga o reka data tshwanetse o shebe gore, e tsaya sebaka se se kae le gore ke bokae, ka gore ditlhwatlhwa ga di tshwane, le boleng jwa data ga bo tshwane.

Selo se molemo ka gore, re dirisa data ya rona ko dinageng di sele, gora gore naga ya rona yone, e ka se kry-e sepe go tswa mo go diriseng data go o. Ka gore, ga re tsaya data re e dirisa mo dinageng tse dingwe, dinaga tseo ke tsone di ang go kry-a sengwe mo data-eng eo, naga ya rona yone e ka se kry-e sepe. So ke bona e se selo se e leng gore se molemo, ga re itirele molemo rona mo nageng ya rona, re isa kwa tlase.

Ee, ke bona tiriso ya AI e le tlhabologo e setseng e tsene, ka gore ditiro tsa sekolo wa kgona go batlisisa ka AI, sengwe le sengwe, wa kgona go botsa AI. E tlisitse tlhabologo e ntsi mo Aforikeng Borwa.

Melemo ya smartphone-u, o kgona go buisa ka bonako, o ka romelela melaetsa kgotsa wa letsetsa mongwe ka bonako gongwe le gongwe, go thusa le mo dithutong, le ga o na le dikgwebopotlana. Di tsietsing tsa smartphone-u ke gore, go jewa ke nako, go senyega ga matlho le boitshwaro jo bo sa siamang.